I ku ve ni loko u ri karhi u helele hi ntirho wa swi kota ku ve ni u ya u ya tsarisa, e UIF leswaku u ta kuma mali ya wena leyi a va ku khomela yona loko u ri karhi u tirha.

Mudyuhari loyi a vabyaka ngopfu ku ya ebangi kumbe endhawini yo hakela mali ya mpfuneto wa vaaki.

Ku xaviselana ka Forex-i, i ku yi wela eka ntlawa yin'we no gembula.

A hi vutlhari hikuva, loko u lomba mali ku ve a wu tirhi u ta yi hakela hi yini loko se swi boha swa ku u yi .

Nkoka wa endla ndzindzakhombo wa movha hileswaku loko se u hlangane na mhangu ya movha, va kota ku ve ni va ku nyika movha yin'wanyana kumbe va ku lunghisela movha leyi u va ka u hlangane na mhangu hi yona.

I ku tirhisa bangi hikuva loko mali ya wena u yi chela ebangini, kutani u tumbeta i karata ra wena na nomboro ya wena yo khipha mali a swi nge koteki leswaku vanhu va ku yivela. Kasi loko u chela ehansi ka matirasi swa koteka kumbe leswaku va .

I ku ve ni u kota kumbe ku koteka ku ve ni u tshunguriwa hi xihatla ku tlula ku ve ni u ya exibedhlele.

ya vutomi hi laha loko murhandziwa wa wena a hundzile emisaveni, i inshurense leyi yi kotaka a ka ku ve ni yi ku pfuna leswaku u n'wi yisa endlwini ya yena ya makumu, hi ndlela ya kahle hi ku ve ni va kota ku ve ni va ku pfuna hi tlhelo ra timali.

Tikhamphani ta ndzindzakhombo wa vutomi leti ndzi ti tivaka.

Swi nga pfuna hi ku loko munhu a nga swi koti ku landzelerisa leswi tsariweke eka pholisi, swi vula leswaku a nge lombi mali.

Ndzi hlayisa nkarhi xikan'we na mali hikuva loko ndzi va ndzi ri karhi ndzi tirhisa selifoni, a swi lavi mali ene naswona swi teka nkarhi wutsongo.

A va koti ku va endla mali yo tala swinene hikuva, eka mali yitsongo leyi va endlaka yona va boheka ku hakela ndhawu leyi va va ka va hirhe eka yona.

Xikweleti xa bindzu, u ta hakela ku ya hileswi mi nga twananisa swona. Kasi xikweleti xa munhu nkarhi un'wana na un'wana lowu a twaka a lava mali ya yena, a ngo ku londza.

Lexi xi lawulaka leswaku ndzi nga tirhisa mali muni eka khadi ra mina ra xikweleti xa n'hweti, i ku ya hi ku mina ndzi pfumeleleka ku tirhisa mali muni.

Un'wana u hlawula xifunengeto xa xilahlo xa ntsengo wa le hansi ematshan'wini ya pulani leyi yi durhaka swinene, hikuva u langutisa na mali leyi a faneleke ku a yi hakela.

Loko u nga hakeli xikweleti xa wena, bangi yi ta ku pfalela ya eka swilo swo tala leswi u nga ta tama wa ha lava ku swi endla eka tlhelo ra ku lomba.

Swi hunguta hi ku ve ni swi ta lava u famba mpfhuka wo leha laha swi bohaka leswaku u khandziya thekisi, ku ve ni u ya eku u phakeni ka mali. Kasi loko u tirhisa cellphone, u hunguta na nkarhi xikan'we na mali leyi u faneleke u yi tirhisa ku ve ni u ya ebangi.

Ina, munhu a nga kota ku endla leswaku ndzindzakhombo wa vutsoniwa, wu fambisana na swilaveko swa yena.

Makhombo yo lomba mali eka machonisa hileswaku loko u nga hakeli machonisa u ta a ta rhwala nhundzu ya wena.

Tikhamphani ta ndzindzakhombo a ti susa minkarhi yo rindza.

Mintlhontlho yin'wana leyi vanhu va langutanaka na yona loko va ri karhi va tirhisa vukorhokeri bya le bangi ya tiselifoni, i ku minkarhi yin'wanyana va yiveriwa hi varhandziwa kumbe vanhu lava va tshamaka na vona, emakaya timali ta vona hikokwalaho va tiva ka ku ve ni va va va tiva vuxokoxoko hi bangi ya vona.

Mutsundzuxi wa le bangi mayelana na vuhlayiseki bya bangi ya tiselifoni, a ndzi ta n'wi vutisa leswaku ndzi nga swi kota njhani ku papalata ku yiveriwa ka timali ta vanhu hi tlhelo ro tirhisa cellphone banking?

Yi na vunghozi byo loko u nga hakeli machonisa u ta a ta teka nhundzu ya wena, leyo durha a ya xavisa leswaku a kota ku kuma mali ya yena. Van'wanyani va machonisa vo ku ba.

Yi tekela enhlokweni laha munhu loyi a tirhaka kona na leswaku u kuma mali ni loko nyanga yi hela. Na leswaku a nga se tshama a endla xikweleti eka switolo swin'wana xana.

Khadi ra wena ra le bangi ri yiviwile ndzi nga bela bangi ya mina riqingho ndzi hlamusela leswaku ndzi kombela va pfala khadi ra mina hikuva ri .

Ku fikelela hi xihatla swi vula leswaku u kuma mali leyi bangi yi ku hakelaka yona hi xihatla.

Ku hoxa mali yo karhi n'hweti na n'hweti hi ku landzelelana i ka nkoka hikuva swi pfuna ku ve ni mali ya wena leyi u nga yi hoxa ebangini a yi koti ku yi nga dyeka hikokwalaho ka ku u tshama u ri karhi u ri karhi u hoxa mali.

I swa nkoka ku sungula ku aka rifuwo wa ha ri ntsongo hikuva u ta kota ku ve ni u teka rifuwo leri u ri akeke wa ha ri ntsongo loko se u dyuharile hi rona ri nga ta ku pfuna ku ve ni u kota ku hanya u ya emahlweni.

Makhadi ya xikweleti ma tirha hi ku ve ni ma ku nyika mali yo karhi kumbe u veka mali yo karhi leyi loko u tshuka u yi tirhisa u fanekele ku tlhela u yi pfala.

Maphepha lama lavekaka eka lava nga riki vaaki kumbe lava humaka eka tikweni ya le handle loko u lava ku pfula bangi i maphepha ya wena ya pasi na maphepha ya wena laha u humaka kona.

Ndyangu wu karhateke hi ndlela leyi wu nga ta swi lawula hi yona mali ya xilahlo xa murhandziwa loyi a vabyaka swinene.

Mbuyelo wo hlayisa mali nkarhi wo leha hileswaku loko kumbe nkarhi lowu u nga ta va se u lava ku wu tirhisa hi wona bangi yi va yi ku nyikile mali ya wena kumbe mali yo ku engetelela eka mali leyi u yi vekeke.

Tiakhawunti tin'wani to hlayisa mali yo fana na fixed account ti sivela vanhu ku teka mali ya vona nkarhi wun'wana na un'wana hikuva ti menteriwe nkarhi wo karhi lowu munhu a faneleke ku teka mali hi wona.

Loko khadi ra mina ra le bangi ri lahlekile kumbe ri yiviwile ndzi fanele ku ya ebangi ndzi ya va tivisa leswaku khadi ra mina ri lahlekile kumbe ku yiviwa leswaku va ta kota ku ndzi endlela kumbe ku ndzi pfulela rin'wanyana va pfala leriya ri lahlekeke.

Swivangelo swin'wana leswi tolovelekeke leswi endlaka leswaku vanhu va le ndhawini ya ka hina va joyina ti-stockvel i ku ve ni va lava ku ve ni va kota ku pfunana loko swi fika eka ku hlengeleta mali.

Mali ya lembe na lembe ya tlheriseriwa loko ndzi cancel-a ku pfala khadi ra mina ra .

Mhaka yo hola mudende hi ku tirhisa makhadi ya bangi ndzi vona swi ri swilo swa kahle swinene hikuva na loko u yiveriwa mali wa kota ku tiva leswaku u yiveriwile hi mani.

Ti-data leti ndzi ti xavaka ku tatisa eka data ra mina loko ri ya eku heleni ndzi xava lawa yo chipa yo tirhisa siku rero.

Ku hola hi bangi swi ehlisa mhaka ya mali yo khandziya eka vanhu va le matikoxikaya hikuva a swi bohi leswaku u khandziya u ya edorobeni ku ve ni u ya u ya khipa mali ya wena.

I mhaka ya kahle hikuva van'wanyana a va fikeleli ku ve ni va nga kota ku ve ni va ya va ya xava movha lowuntshwa lowu nga si tirhisiwangiki.

Loko munhu a nghena ka va machonisa ku huma swa tika hikuva loko u ri karhi u ya ku tlhela ku na minkarhi yin'wana leyi ya ku a wu koti ku ve ni u hakela hi nkarhi laha swi ku khomeleleka leswaku u tikuma u huma.

Ku va vana va teka makhadi ya peceni ya vakokwana va yisa ka va machonisa a hi mhaka i a hi mhaka ya kahle hikuva mali leyi vakokwana va yi holaka hi leyo fanekeleke ku ti hanyisa hi yona.

Vadyondzi va xikolo lava nga pasa hi ku hetiseka va fanerile ku pfuniwa hi mfumo ku hakela tidyondzo ta vona leswi ta va ku hungutela ntikelo loko va sungula ku tirha.

I mali leyi nga le hansi swinene a yi vavi ku fana na loko ni khipa.

Mfumo wu ringetile ku pasisa nawu lowu vulaka leswaku muchayeri un'wana na un'wana wa movha u fanerile ku va na ndzindzakhombo wa movha kumbe ka insurance ku fana ni le America.

Mhaka yo hoxa mali hi ti app yi pumba mhaka ya vukhamba emadorobeni hikuva a swa ha talanga leswaku munhu a famba a khomelele mali hikokwalaho ko tirhisa app ku hoxa mali.

Nkoka wo va munhu a va na ndzindzakhombo ya movha hileswaku loko a tshika a hlangana na khombo i ta kota ku ve ni a pfuneka hi tlhelo ra movha ya yena.

Mhaka yo va hi kota ku tirhisa tifoni ta hina loko hi xava airtime hi olovisa vutomi hikuva a swa ha bohi leswaku u rhuma n'wana ku a ya xava airtime.

Vantshwakuloni a va na ku tsakela eka nhlengeletano leyi va vula leswaku leswi i swilo swa va khegula leswo tlanga i xitokofela kasi i swilo leswi swi pfunaka swinene.

Vubihi lebyi byi nga ta va kona loko mindyangu yi nga hakeli tindzindzakhombo leti nga ta va pfuna loko va loveriwile hileswaku loko va loveriwile swi ta tika kumbe swi nge va oloveli ku ve ni va yisa murhandziwa wa vona endlwini ya yena ya makumu hi ndlela ya kahle kumbe leyi faneleke.

Ina, i mhaka ya kahle hikuva swin'wanyana swi papalata na vugevenga lebyi byi nga kona loko swi fika eka swa ku ya etibangini hikuva va tshama va ri karhi va swi tiva kumbe ku tiva masiku ya mpeceni.

Ku ve ni u pfula akhawunti u fanekele ku khipa mali mali leyi u yi khipaka yi va yi ya eka khadi ra wena ku ve ni ri tshama ri nga ri na mali leswaku swi ta papalata no ri pfariwa.